Ngizolungiselela ngokuthi ngithathe umthwalo wami, ngithathe izinto ezibalulekile izinto engizozidinga ukuzisebenzisa ukuze umthwalo wami ungabi mningi. Njengokuthi ngithathe izinto engizoy'dinga ukuyisebenzisa ezinye engay'dingi ukuyisebenzisa ngishiye emumva. Okubalulekile kuphela kungene esikhwameni engingakudingi ngikushiyele ngasemuva. Lokho kuzokwenza umthwalo wami ukuthi ube nesisindo esilingene.

Kuwukuthi kwesinye isikhathi amatekisi ayashoda, kwesinye isikhathi amatekisi aqhamuka egcwele ume esitobhini. Kwesinye isikhathi kuba ukuthi umshayeli uhamba kancane izingqinamba esibhekana nazo ukuthi amatekisi aba-scarce kwesinye isikhathi. Lokho kwenza ukuthi uma ufuna unohambo oluphuthumayo, kuthatha isikhathi ukuthi ufike la osuke ufuna ukufika khona nanokuthi amatekisi uma eshoda ugcina uba late la osuke ufuna ukuya khona. Nanokuthi kwesinye isikhathi umshayeli uhamba ngendlela engayona emgwaqeni ahambe kancane, bese lokho kudala ukuthi ufike late la osuke uyakhona ayi .

Ile yokuthi abantu abadala kwamele bagibele ematekisini uma kuyiwa ezinkonzweni zamaphasika noma kuyiwa kwezinye izindawo. Into evamile ukuthi abantu abadala bakholelwa ekuthenini kwamele ube umuntu esontayo. Lokho kuveza ukuthi wena usondelene nendlu yesonto noma usondelene or uyakholelwa noNkulunkulu uyakholelwa kuNkulunkulu.

Ukuthi ziyashesha ukufika ezesonto and futhi abantu abadala kuba lula ukuthi bagibele. Lokho konga isikhathi and futhi basheshe bafike lapha asuke befuna ukuya khona. Kanti ezomphakathi kuba ukuthi ziyaphuza ukufika and kwesinye isikhathi zithatha isikhathi eside uma zibiziwe. And isikhathi esiningi zibandakanyeka kakhulu ezingozini.

Ngokuthi sishintshelane ngezindawo zokuhlala, yena abuye la afuna khona ukuvula iwindi. Mina ngihlale la ahleli khona ngoba mina ngiyagodola. Lokho kungalekelela ekuthenini ingabi bikho ingxabano, wonke umuntu abe nenzunzo kulento. Mina ngihlale la ahleli khona, yena ahlale la engihleli khona ngoba yena ufuna ukuthi avule iwindi. Mina ngingayenza kanjalo ukuze kungabi khona ingxabano.

Yebo, ngokuthini impahla ehamba ngojantshi iyashesha ukufika nanokuthi akuduri, ngaleyo ndlela uqhathanisa nezinye iy'ndlela zokuletha izimpahla ebantwini. Yingoba igcina isikhathi and futhi impahla yomuntu isheshe ifike lapho ebekade kufanele ifike khona ngesikhathi nje ngomzuzwana nje. Yingakho ngingakhetha khona ngoba iyashesha kakhulu le ndlela le yokusebenzisa ujantshi.

Ukuqinisekisa ukuthi abagibeli bafika ngesikhathi lapho asuke beya khona. Abashayeli bayaqinisekisa ukuthi bashayele ngendlela efanelekile emgwaqeni balandele yonke imithetho yemigwaqo. Nanokuqinisekisa ukuthi izithuthi zifika ngendlela efanelekile lapho okumele ziye khona. Nanokuthi izithuthi zikulungele yini ukuthi zibe semgwaqeni. Nokugcina isikhathi sabagibeli nokubahlonipha ngayo .

Ukuthi ngibuyele emuva ngoba ibhasi selihambile, ngihlele kabusha olunye uhambo, ngingaxhamazeli ngoba ukuxhamazela kwesinye isikhathi kuza nezingqinamba ezithile. Ngingavele nje ngiqale phansi ngihlele kabusha olunye usuku lapho elizobe likhona khona ibhasi. Ngikhone ukuthi ngigcina isikhathi sebhasi ukuthi ibhasi lingangishiyi, lokho kungalekelela ukuthi ngihambe ngesikhathi.

Ngike ngaba nohambo emavikini amabili adlule. Uyakhumbula? Hheyi ngathi ngisay'hlalele nje ngahlangana nomunye ubhuti la sihamba esitimeleni wangitshena ukuthi hheyi kunenkinga abhekene nayo. Wathenga imoto and imoto yakhe ayiqedanga ngisho iy'nyanga ezintathu bavele abantu bazoyilanda iy'gebengu. Bayilanda, bayilanda egcekeni engakaqedi nokuyikhokhela. Hheyi abantu ungabona ngazuthi bayahleka kanti ziningi izimo zezinto, abantu ababhekana nazo eyi abantu babhekane nenkinga la ngaphandle.